Tsotlhe di kgona go go bolokela nako le madi.

Go reka data for inthanete le yona e sa le tlhoba boroko.

Ee, e botlhokwa ka dinako tse dingwe, batsadi ba kgona go rekela ngwana mogala gore a berekise for ditiro tsa sekolo.

Ke gore badiri ba megala ba ka etsa gore megala e kwale goba e bontshe ka polelo ya bagodi gore ba kgone go e tlhaloganya.

Gore ba botlhe re kgone go dira šomo ya sekolo, re research-e, ebile re kwale le ditiro tse ba re neyang tsona ko sekolong.

Sa mathomo, ke gore puso goba yunibesithi e ka nea moithuti yo mongwe le yo mongwe laptop ya gore a kgone go kwala mešomo ya gagwe, ebile ba ka mo nea le data allowance, e e leng gore o tlo kgona go kwala mešomo ya gagwe ya sekolo.

Ke gore moithuti yo mongwe le yo mongwe a be le smartphone, kapa a be le computer, e leng gore o tlo ithuta ka yone.

Baholo ba tla utlwelela dikgang tsa bona mo metsweding ya dikgang, ka ge ba ka se kgone go tobetsa goba go kgotlha smartphone. Smartphone ba se diretse gore bana goba baithuti ba kgone go se berekisa.

Ee, le nna ke re jalo. Badiri ba sekotlolo ba tshwanetse go tšhentšha goba go dira gore bareki ba sekotlolo ba kgone go kgotsofala. Re ka se phele re lebeletse ditori goba utlwa ditori tse nngwe ka metlha le ka metlha.

Ke ge tla be volume ya teng e le ko fatshe, gore re fokotse seo, badiri ba megala ba tshwanetse go dira megala gore ebe le vibration e le ko godimo.

Ee, go ba fitlhelela, o ka ba fitlhelela e le ka lebaka la gore o tlabe o batla go bolela le setšhaba so sotlhe sa mo o dulago, gore o ba fe molaetsa, kapa o bue le bona mo seteišeneng.

Sa mathomo, nka bua ka TikTok. TikTok ke yona e e re bontshang dilo tse dintsi tse di diragalang, ebile e re bontsha di-celebrity tso tsotlhe mo go yona. So, batho ba bantsi ba rata yone, ebile ba kgona go trend-a ka lebaka la yone, ba kgona go tswelela.